Re le setjhaba re lokela ho, tshehetsa dihlopha tsa basadi le tsa banna ka ho lekana. Re se ke ra, nkela e ngwe hodimo ho feta e ngwe, mme sena se tla etsa hore batho ba bomme ba se ka wa moya ba kgone ho tswella pele ka seo ba se ratang ho se .

Nna sehlopha se ke se ratang ke Orlando Pirates mme ke na le sekipa sa teng, cap ya teng, tracksuit ya teng ke sehlopha se leng hore ke se support-a haholo, mme ke se rata ka mmele pelo le moya.

Nthwe nka le e letsang ka yona ke hore rata ntho e leng horeng wa etsa, mme o ska etsetsa fela hore mang ao bone etse mmele pelo le moya, ho bontsha hore ke ntho e leng horeng wa e rata ebile wa e labalabela ho etsa mme o bona katloho ho yona bophelong.

Motho wa ka nthwe Nka o jwetsang ka ona ka ditebele ke hore, e o ruta ntho tse ngata mme ya o bontsha hore, batho hore ba tle ba qete ntho eo e ngwe le e ngwe e le hore ba na le yona ke hore ba e qetele ka hara lesakana mme ba ska etsetsa fela tje, ba etsetse for tjhelete le lerato la hore ba etsa nthwe ba e etsang.

Batswadi nka le eletsa hore le nkeng di-phone tsa bana, mme ba etse mosebetsi wa sekolo pele ha ba qeta ho etsa mosebetsi wa sekolo, mme ebe khona le tla ba fang di-phone tsa bona ka morao. Ho ba ho seng moo ba ka se etse ntho, e leng hore le batla, ba etse ba tlo dula, ba bapala ka difounu mme ba kgutlele dibukeng, ba thole hore ha bana nako ebe ba ya feila.

Nna ne ke nahana hore madaese a ka bapalwa ka tsela e fapaneng, mme o ka dlala madaese ha o dlala ntho ekareng bo ludo tjenana moo e leng hore ho tlo dlala batho ba i-four. Ba round-e until ba fihla matlong a bona, mme mmuso ke ntho e lore a ka e thabela, ha seng madaese ana a hore re tlo dlala ka di-number e mong a behe tjhelete then o mong a win-e o mong ae e seng jwale e be papadinyane ekareng e telele.

Mananeo a bophelo bo botle a teng dikolong, hobane kea hopola ha ntse ke kena sekolo e ne le teng, ebile ba beile dipampitshana maboteng ho hlokomedisa ka tsa bophelo.

Motho ya bapalang dipapadi o fapane haholo le ya sa bapaleng, hobane motho ya bapalang dipapadi kelello ya hae e dula e kgona ho nahana ka pelenyana, fokotsa malwetse mmeleng, mme ya sa bapaleng yena o ba na le malwetse a mangata mme le kelello ya hae e nahana hanyenyane.

Ngwana ka kea bona hore ha ona metswalle e lo reng o bapala le yona, mme mare nka o eletsa hore o bapale bolo kapo papadi e ngwe le ngwe e lo reng e tlao kgotsofatsa. Ka hoo sena se tlo etsa hore o kgone kelello ya hao e sebetsa ka pelenyana, o se ka jewa ke bodutu mme mmele wa hao o dula o matlafetse ka mehla le mehla.

Nakong ya kgale ne re dlala game tse kareng bo Mustafa di-game tsa dikoloi mme ne re lefella leshome. Mo no bapala teng, o no bapala until o shwa and then ha o shwa o kenya tjhelete e ngwe hape, empa mara ha o ntso tswelella ha o patale le letho.

Dipapadi di na le karolo e bohlokwa haholoholo dikolong tse phahameng, hobane bana ba iphumana ba le kgatellong, e ngata haholo sekolong, mme dipapadi ke tsona tse kgonang ho etsa mmele wa bona o kgone ho relax-a, ba kgone ho nahana hantle e re ha ba kgutlela diphaposing ba kgone ho nahana, hantle mme e etsa mmele ya bona e dule e matlafetse ka mehla.

Batswadi ho bohlokwa hore le nrekele diaparo tsa bolo, hobane nka se ye dipapading ka diaparo tsa hae di tla senyeha ka pelenyana, mme diaparo tse ke batlang le nrekele tsona ke short pene, ke skipa sa bolo, ke dikausu, le dieta tse loreng ke tlo bapala ka tsona hore ke se ke ka senya dieta tsa hae.